Batho ba seng ba tsofetse ba ka dula mahaeng a bona le bana ba bona, ditloholo tsa bona, kapa le ba leloko moo e leng hore ba tla hlokomelwa ka lerato ka tlhompho le le boikokobetso kapa ba lo dula lehaeng la batho ba baholo moo e leng hore ba tlo dula ba phela moo mme ba leloko ha ba ba hopotsa ba tla ba etela sebakeng seo.

Batho ba baholo nakong ya hona jwale ha ba ya dipetlele ba ya ba kgutla ba fumana thuso ka pelenyana hobane le ha motho a le moleng wa bitsetswa ka pele hore a tlo tla a thusa hobane o sa le moholo ho na le hore a eme nako e telele haholo moleng. Empa ha e le taba ya hore motho a lo robala sepetlele ha ba fumane thuso e lekaneng e tshwanetseng hobane ba fihla dipetlele le hore boholo ba nako dibethe tse leng hore ba tlo tla ba robatswa ho tsona di na le batho ba dutseng ho tsona mme ba qetella ba dutse ditulong ho fihlela ho ba le bethe e leng hore e ba teng moo eleng hore ba ka robatswa teng.

Motsofe a ka founela sepetlele kapa tleliniking a ba bolelle hore hana tjhelete ya ho palama mme maemo a hae a bophelo ho mo dumellwe ho tsamaya ka maoto ho fihla sepetlele kapa tleliniking mme sepetlele kapa clinic se tla etsa bonnete ba hore se ntsha ambulance e tla tla e lata motsofe mo a dulang teng kapa ba romele mooki moo motsofe a dulang teng ho ya motho thusa haeba motsofe a ne a hloka meriana ya hae fela sepetlele kapa tleleniking ba tlo tla ba romela motho ya tshepahalang ho isa meriana ho motsofe.

Haeba motsofe a e kisitse moo dikoloi di palangwelwang teng monga koloi a ka tswa ka koloing ya hae mme a thusa motsofe ho palama koloing hore a itshwareletsa ho yena mme ha motsofe a theoha a ka mo thusa hore a itshwarelletsa hore a kgone ho theoha koloing. Haeba motsofe a sa dule hole haholo le moo dikoloi di palamelwang teng e mong wa bakganni a ka ya ho lata motsofe mo a dulang teng ka koloi mme a mo tlisa moo dikoloi di palamelwang teng. Ho tla palama hobane ha a kgone ho itlisa moo ho palangwelwang teng.

Ke tlo etsa bonnete ba hore ke etse sehopotso mohaleng wa ka hore tlamehile a ye sepetlele ne neng letsatsi pele a ya sepetlele ke tlo tla ke mo hopotsa ho kgutla sepetlele tlele ba mo file letsatsi le leng la ho ya sepetlele ke tlo sheba hore tlamehile a ye neneng mme letsatsi pele letsatsi leo ke mo hopotse hore tsatsi le latelang tlamehile a ye sepetlele.

Mmuso o ka dumela mme wa thusa batsofe ho fumana thuso ya bophelo dipetleleng tsa poraefete moo eleng hore ba tla fumana tlhokomelo e leng hore ke ya maemo a hodimo hona le hore ba fumane tlhokomelo ya dipetlele tsa mmuso tse leng hore ha di na tlhokomelo ya maemo a phahameng.

Batsofe ba ka etsetswa sebaka seo e leng hore ba dula ho sona letshehare lohle moo e leng hore ba ka ikwetlisa teng. Ba bala dibuka ba buwa mmoho hona le hore ba dule ba le bang ba ntse ba na nahana ka ntho tse ngata tse sa feleng. Ba ja dijo tse nepahetseng mme ba rutwa ka hore tsela e ba tlamehileng ho ja ka yona ke efe le hore ba dule ba ikwetlisa ka tsela tse feng.

Bakeng la nkgono kapa ntatemoholo wa ka nka etsa bonnete ba hore kantle ho na le ditulo moo eleng hore ba tla ikgatholla teng ebile ho na le morithi hore ba se ka batjha ke letsatsi ka tlung ke etse bonnete ba hore tseleng moo ba fetang teng ha hona dintho tse tla ba lematsang hore bawe kapo ho ba thula ba ba lemala dintho tse hlokahalang tseo e leng hore re di sebedisa haholo ka tlung ke di behe dibakeng tse ka tlase moo e leng hore ba ka di fitlhela ha bobebe mme toilet e se ka ba hole haholo le mo e leng hore ba robala ka teng.

Ke mosebetsi ho hlokomela batswadi ha ba se ba tsofetse hobane o na le nako e leng hore tlamehile o phethahatse ntho tsa lelapa la hao o hlokomele bana ba hao, mme le bona ka mona na ba tlamehile ba hlokomelwe ke wena mme ha o sa ba hlokomele ba tlo re kgale ba ho hlokomela mme ha hona jwale ke nako ya hore wena o ba hlokomele jwalo ka ha ba ile ba o etsetsa molemo le wena bophelong. Empa ha o sa fumane nako ya ho ka ba hlokomela ka lerato le tshwanelo o ka ba isa lehaeng le leng hore ba lo dula teng mme o etse bonnete ba hore lehae leo le na le tlhokomelo e leng hore e phahame bakeng sa bona.

Batho ba bangata ba phetseng ditoropong boholo ba bona ba thabela ho ya mahaeng a bona ha ba se ba tsofala hobane ditoropo di sephethephethe ho lerata ha ho na kgotso ha hona kgutso empa mahaeng a bona ba lo phela mmoho e le lelapa boholo ba nako mme ho thotse hantle moo eleng hore ba tlo thola kgotso teng.

Re ka eletsa batho ba baholo hore ba tlohelle ho tsamaya hoseng haholo le bosiu hobane ke yona nako e leng hore dikebekwa dingata mebileng mona na moo eleng hore ba tshwara poho teng ha ba tsamaya motshehare ba leke hore ba ska tsamaya ba le bang metseng ya bona ho sireletsehe ka hore ba bane le diheke ho kampelwe hantle mme ha hona le se leng hore ba se utlwa se etsahale ha ba nne ba re jwetse le rona re ba hlwele re ba botse bophelo ntse bo ya hantle mme ha hona letho le lebe na.

Batho beso ke lebohela boteng ba lona kopanong enana ya kajeno mme ntho e re tlotla re buwa ka yona ke bothata bona boo re nang le bona ba metsi le motlakase. Mme ke elelletswe hore haholoholo bo ama batho ba seng bale baholo dilemong ba e leng hore ha ba kgone ho lo ikgella metsi hobane ha ba sa na matla. Kopo ya ka ke hore batswadi ka hobane le nna le bana le romelle bana ba lona moo e leng hore le a tseba hore hona le batho ba baholo ba dulang teng le ba kope hore bana ba lona ba lo ba kgalla metsi ba ba isetse metsi moo ba dulang teng hobane ha ba sa kgona ho ba sa na matla batho bao, mme le ba eletse hore ba reke mabone a feng na hore ba kgone ho kgantsha ka ona metseng ya bona ha ho sena mabone hobane kerese ke ntho e leng hore e kotsi haholo ho ka nna wa kgantsha ka yona. Ba reke mabone ana a charger-ang ka letsatsi hore ba kgantshe metse ya bona ba dule ba sireletsehile mme le nne le ba hlwele le bona hore ntse ba sireletsehile na bosiu le hoseng hobane dintho tse ngata di ya etsahala ha o dula moo e leng hore ha hona motlakase.

Ntho ya pele ke tla etsa ke ho nka nkgono ho mo isa tleleniking moo ba tla mo lekola ba bone hore bothata ke eng haeba ho hlokeha ba tla mo nka ba mo ise sepetlele. Haeba ba sa elellwe bothata ke eng ke tla mo nka ke mo ise ngakeng keng ya poraefete hore a tlo fumana thuso e betetshana haeba le teng ba sa bone bothata ke eng. Ke hona ke tla mo nka ke mo ise ngakeng ya setso. Ke nahana hore ke hona moo eleng hore ba tla bona bothata ke eng.

Ntatemoholo wa ka ke mo ratang haholo. Ke elelletswe hore lapeng mona o tla le meriana ya mefutafuta e ke sa tsebeng hore ke ya eng, mme ke ya nahana hore le wena ha hona bonnete bo hlakileng hore ke meriana ya eng ena e tlang le yona lapeng mona. Ke kopa hore ho utlwa hona le moo ho nnehang teng mmeleng wa hao o ye ngakeng mane tleleniking ba tla o thusa o se ke wa tshaba ba tla o eletsa hore o nwe eng o se ka nwa eng o etse eng o se ka etsa eng hobane ba na le tsebo ka tsa bophelo.